Ukukwazi ukuvula ikhadi akutsho ukuthi uye ngapha kwemali ozokwazi uyibhatala. Kubalulekile ukuthi umntu athathe afikelele apho amandla akhe efikelela khona, ujonge umrholo owufumanayo ukuba uzokwazi na ubhatala le mali uyithathayo.

UNSFAS uluncedo kakhulu kubafundi abasezikolweni zaseyunivesithi kuba abanye babuya kumakhaya angahlelelekanga, so kunyanzelekile uba befumene something yoba batye. Laa mali leyana bayifumana kuNSFAS ibhatala indawo yofunda kunye neencwadi kunye imnike ukutya, imali .

Kubalulekile ukuthi imali yentswelangqesho ibe khona, ikampani iyikhuphe ukuze umntu akwazi ukuba nemali yophila emva kwexesha engasasebenzi. Ngoku esakwazi ukhangela omnye umsebenzini abe ekwazi, ngoku esalinde uqashwa komnye umsebenzi abe enayo imali yophila.

Kunganyanzeleka ukuthi okanye kufunekale ukuthi kwiimali zakwaSASSA okanye zama-pension kuthathwe noba yi-fifty rand zifakelwe abantu abadala okanye abantwana. Izenzakalele automatically ukuze zingasokolwa umntu xa engasekhoyo.

Inzala yakhe iyi-thirty rand. Eyona nto iba ngcono kukuba akashiyi credit score. Ewe akakuniki nto , xa ukwazile ungabhatali kule inyanga leyo uye ukwazi ukuba ne-clean record because awukaze wathatha mali.

Abantu abaninzi ngamanye amaxesha kunyanzeleka uba bayodiphozitha kuma-different banks. Abanye iimali zabo kunyanzeleka ukuba bazikhuphe zizonke ziphelele ngenxa yoxakeka. Abanye ke abakwazi usebenzisa i-bank services because abantu bayabatsotsa, so baphrifera ukuya ebhenki.

Amakhampani axelela ukuthi kungenzeka into azoyikhavarisha yonke imoto, ayikho njalo into. Wona eyona nto ayingxameleyo kukuthi athathe loo moto yakho atsho ayokudurisela yona kwaye abize nento engaphaya kweendleko zakho. Iindleko zibe ngapha kwemali onayo wena.

Kufuneke ujonge ukuthi inzala yayo iyimalini. Okwesibini, ujonge ukuthi imoto le indala ihambe ixesha elingakanani, ineengozi ezingakanani eseyizenzile kuba kungenzeka ukuba ii-interest rates zayo ziphantsi kanti yona i-expensive xa inokonakala.

Umatshonisa eyona nto bahluke ngayo kukuba bona ba-illegal. Okwesibini, abana-credit score. Ungahlala ungabhatali akukho nto izochaphazela i-credit score yakho, akukho mntu uzobanolwazi loba yinto enjalo ubuyenza. Kwaye i-interest yakhona ayikho bad, qha i-bad xa ifuneka imali yakhona ngempelanyanga eyi-one.

Eyona ndlela zokutyala imali yi-investment ka-ten years wazi ukuthi after ten years imali yakho obuyibekile iyaphuma. Study investment or any type of investment ozoyenza kwaye nokuinvesta ngothenga ama-shares.

I-transfer yase-border yona iba nee-extra charging fees because ikude ine-different bank. Yi-international bank ayobhenki, ayo-transfer efana nanoba yeyiphi na. Iyabiza kancinci kuba kuzofaneka kutshintshwe nezaa currencies zisetyenziswa.

Eyokuqala into kuba babe nesiqinisekiso ukuthi i-number le bayithumelayo okanye i-account number le abafakela kuyo irayithi, ibhenki le abafakela kuyo irayithi kwaye yimali erayithi le abayithumelayo na ngoba ezi mali aziriveseki, iyasokolisa xa sekufanele ibuyile.

Ekuhambeni kwexesha kuye kwaintrodyuswa into yoba sifake kumakhadi wethu. Sayenza nyani loo nto leyo ukuba igranti ize kumakhadi wethu yenzeka. Eyona nto izokwenzeka ngoku kukuba imali yegranti ingena kumakhadi xa ufuna ukuthi ingene kwikhadi lakho lasebhanki.

Imigalelo eye yenziwe kakhulu ngabantu yile yasekhayeni. Sistokfela sokutya okanye imigalelo yemali, uba inyanga ethile iye kubani kwenye inyanga iya kuzibani. So yiyo ke imigalelo abantu abaye baphile ngayo, yeyokutya kunye nemali le yezikhuntywana, idlala abantu abayi-five ukuya ngaphezulu.

I-inshorensi uyakwazi ukuthatha ne-life insurance yokuba xa sowuswekile abantu obashiya ngasemva okanye abantwana bakho bashiyeke berayithi. Kwaye xa uthatha i-inshorensi wenzela wena uba ungcwatywe ngendlela esisidima ufihlwe ngendlela esisidima, hayi ukuba ube ubukisa.